Ditiro tse dintsi gona jaanong di kgona go tlhagisiwa mo mafaratlhatlheng a inthanete, fa o sena madi a data o fitlhela di phatlhalatso-tiro di setse di na le sebaka di tlhagisiwe ebile nako e e beilweng ya go ikwadisa e setse e fetile.

Ke dirisa data ya Vodacom, ke reka ya kgwedi le kgwedi ka two hundred rand, dikete di le pedi tsa di ranta. E nthusa ka gore e ntekanyeditse data e ke e dirisang ka letsatsi le letsatsi, go fitlha kgwedi e fela. Ke e ratela gore ke kgona go tsena mo inthaneteng letsatsi lengwe le lengwe ebile intshwarela kgwedi yotlhe.

Ke rekile data ya makgolo a le mararo a diranta e intshwarela kgwedi yotlhe. Fa o reka data lebelela gore ke ya sebaka se se kana kang le gore ke bokae.

Nka itumedisiwa ke data e sa feleng ka Seesimane ba e bitsa unlimited data. Gape nka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

Ka dinako tse dingwe bana ba ba nnang mo metse-selegaeng ga ba fitlhelele dilwana tse di mo mafaratlhatlheng, mme fa five G e ka tsenngwa gongwe le bone ba ka bona diphatlhatiro. Gonne ba ka kgona go ikwadisa ka nako, melaetsa ya bo nna ya fitlha ka nako ko ba e romelang ga ba dirisa mafaratlhatlha a tlabeng a tsentswe five G.

Fa o tsenya data go tlhokega go itse gore e dirisa network e efeng. Fa o na le App ya teng, o kgona go reka data kwa dishopong, o tsenya dinomoro tsa data mo App-eng wa kgona go fitlhelela data ya tlhwatlhwa e o e rekileng.

Fa data e fela pele ga nako ke reka e nngwe, ebile ke tima go dirisega ga data fa ke sa e dirisi. O netefatsa gore o reka data e kgonang go fetsa sebaka ya boleng jo bo kwa godimo gore e tseye sebaka.

O tsaya founu o tima go dirisega ga data fa o sa e dirise, o netefatsa gore o reka data e kgonang go fetsa sebaka, ya boleng jo bo kwa godimo gore e tseye sebaka.

Nnyaa nka se kgone go aroganya data le ena, di hotspot tsa di founu ka tlwaelo di na le selekanyo sa dikgato di ka nna lekgolo fela. Jaanong ka gore o kgakala go ka se kgonege, mme fa a ne a le gaufi go ne go ka kgonega gore ke mo hotspot-e.

Ditheko tse di kwa godimo tsa data di ka nna di a fetoga mo nakong ya isago e e tlang. Ka ga go na le di network tse dintsi, mme go tla nna le kgaisano e tiileng ya barekisi, e ebile barekisi ba tla tshwanna ke go fokotsa ditheko. Di phetogo tse dingwe gape e tla nna di phitlhelelo ya tshedimosetso eno e e tlhwatlhwa tlase mo baaging ba metseselegae.

Go fetsa nako e ntsi mo sekerineng go amana le go sa itshepe, go sa robale sentle, le go sa kgone go dira sentle mo dithutong. Mme go ka tsenya bašwa mo dikotsing tse di jaaka go kgerisiwa mo mafaratlhatlheng le go bapisa batho ka tsela e e seng mmotlana. Go lekalekanya melemo ya kgolagano le batho ba bangwe le di kotsi. Go tlhoka gore o laole nako ya go lebelela thelebišene le go rotloetsa boitshwaro jo bo nang le maikarabelo mo inthaneteng.